Ee, ditlhwatlhwa tse di ko godimo tsa data di ka ama batlhokatiro ka go oketsa ditshenyegelo tsa go batla tiro, go thibela go romela dikopo tsa tiro ka intanete le go tsaya nako e e oketsegileng go dirisa data ka ditlhokego tsa go batla tiro.

Ke dirisa data ya inthanete ka moemedi wa me e ke e rekang ka palo e e maleba go latela dikgatelo tsa me, data e sebaka se se tshwanetseng go nna le yone ka e dirisa go etela ditlhopha tsa inthanete, go romela melaetsa go batla tshedimosetso le go etsa ditiriso tsa boithabiso. Ke tlhopa data e molemo ka ntlha ya tlhotlhwa e e kwa godimo, go tshepega network le gore e fa boleng jo bo siameng mo ditshenyegelong tse di lekanyeditsweng.

Tlhwatlhwa ya data e ke e rekileng mo kgweding e e fetileng e ne e le twenty gig mme ke dirisitse dikgwedi tsotlhe tse pedi tsa kgwedi, go etela internet go romela melaetsa le go batla tshedimosetso. Fa motho a batla go reka data o tshwanetse go lebelela tlhwatlhwa ya network, ditlhokego tsa gagwe tsa data, bokgoni jwa data bundle le ditshenyegelo tse di tshwanetseng go kgona go duela.

Data eo e ka ntumedisang ke fifty gig nka rata fa e ka tsena 'tsatsi la ntlha la kgwedi, gore ke kgone go tsaya kgwedi yotlhe ke e dirisa ga e fela ke simolole gape ka kgwedi e nngwe fela jalo.

Ke akanya gore thekenoloji ya five G e tla fetola tsela e re dirisang tshedimosetso ka yona ka go oketsa lebelo la go data le go fokotsa go emisega network, e leng se se tla dirang gore go etela inthanete, go sheba ditiriso tsa video le go romela le go amogela ditokomane gonne ka bonako le ka bonolo. Madirelo a tla tswelang mosola thata ke dikhamphane tsa internet, boitekanelo thuto le kgwebo ya internet, ka gonne tshedimosetso e e tla fetola tsela e ba thusang bareki ka yone le go dira ditirelo ka potlako. Ditšhono tse dišwa di ka nna go dirisa didiriswa tsa boitshwaro jwa moemedi, didiriswa tse di ikemetseng, kgwebo ya internet le mananeo a boitshupo a ikgethileng ka ntlha ya lebelo le le oketsegileng la data le go tshela ga network e ikanngwang.

Fa tsala ya gago e batla go tsena ka mafaratlhatlha o tshwanetse go rekela data mo moemedi wa gagwe mobile device, data e ka rekwa ka go batla bundle ya data kwa moemedi wa gagwe, ko network provider kgotsa ka go ka dirisa airtime go data. Fa data e setse e rekile o tshwara data ka go bula App kgotsa browser jaaka WhatsApp, Facebook, YouTube kgotsa website tse dingwe, mme data e thusa go romela le go amogela melaetsa, video, ditokomane le go etela ditlhopha tsa inthanete tshwanetse go tlhomamisa gore o na le data e e lekaneng go se kgaotse ditsela tsa go buisana le ditsala tsa gago.

Nka dira bonnete jwa gore ke sheba gore a data ya fela, fa e le gore e gaufi le fela ke reka data e ntšha ke be ke e tsenya.

Ee, fa ke batla data ke ya lebenkeleng ke reke data ka tlhamalalo kgotsa ke reka airtime mowa, mme ka fetolwa gore e nne data. Nna ke rata go reka mowa ke be ke go fetelela gore e nne data gonne gantsi go nna le bundles tse di ka bolokang madi. Re ka boloka madi ka go dirisa tsa letsatsi kgotsa tsa bosupi, tse di na leng ditlhopho tse di nnye kgotsa ka go se dirise data mo go sengwe le sengwe fao dilo tse di botlhokwa jaaka thuto le puisano.

Ee, nka mo aroganyetsa data ka hotspot, ke bula data ya me ke ye mo settings, ke mobile hotspot ke be ke mo neela password gore a kgone go tsenya mo mogaleng wa gagwe mme a romele kopo ya tiro.

Ke akanya gore mo isagong dithulaganyo tsa data di ka nna tse di sa lekanyedisiwang ka gonne batho ba tlhoka data e ntsi letsatsi le letsatsi go dira dilo tse dintsi jaaka thuto, tiro le boithabiso. Le fa go ntse jalo go tla nna le ditlhopho tse di lekanyeditsweng le tsone gore batho ba ba nang le madi a mannye le bone ba kgone go ithekela diphetogo tseno di tla thusa badirisi ka gonne ba tla nna le phitlhelelo e e botoka, mme gape di ka dira gore madi a fokotsega ditlhopha di oketsega, mme badirisi ba tla nna ba gololosegile go dirisa data ga go feta pele.